Lephata la temothuo mo Aforika Borwa le thusa ka koketsego ya ditiro, go fokotsa tlhwatlhwa ya di tlhoka tiro e e leng teng, mo setšhabeng sa Aforika Borwa, ka jalo ba ba dikobo magetlheng, ba kgona go nna le tšhono, ya go fitlhelela ditiro, mo temothuong, mo lephateng la temothuo.

Nka a kantsha ka merogo e e bidiwang thepe, e beng morogo wa.

Go jala merogo e tshwana jaaka diapole, le dipanana, ke go oketsa menontsha, le go tiisa masole a mmele.

Merogo e e jaaka ditamati e jalwa ka nako ya mariga mme e rojwa ka bongwe ka bongwe mo ditlhatsaneng tsa yona.

Rooibos-o, e jalwang mo mbung, ebile gape, go tloga ka peo ya teng, e jalwa go tswa mo mbung o itekanetseng, ebile e rojwa mo ditlhatsaneng tsa yone, tse di godileng go tswa mo mbung.

Rooibos-o re ka e bitsa mofuta mongwe, wa melemo ya go oketsa madi, mo mmeleng.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebagane le tsone gompieno ke tlhokego ya metsi, le tlhakatlhakano ya loapi, ka jalo le letsatsi le le ga eteletseng, le le fisang, le ka tla la bolaya dijalo, e ka tla ya nna kgwetlho nngwe.

Dingwe tsa ditsela tse diša, maungo a dirisiwang ka tsone, mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng tse di jaaka dijeme, matute, le maungo a a omisitsweng, ke dife, ke go omisa maungo, marago o be wa tlhatlhee ka pitsa, o a kgabetleletse mo teng ga pitsa, o a bedisa, morago o tshele sekoro, go dira jeme ya gago, eo e nang le dikotla.

Dingwe tsa maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke di fe, mme goreng go le jalo, maungo a jalwang thata ke diperekisi, diapole, le dilamune, ke ka gonne ke rekisiwa thata mo dimarakeng, ka jalo, di rekiwa thata, ebile di ratiwa thata.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone e ka tswa e le diphetogo tsa maemo a temothuo, go fokotsega.

Dingwe tsa merogo e e lengwang thata mo lefatsheng, e ka nna tamati, .

Dithoro le mabele di rotloetsa temo e e tsweletseng le e sirele.

Ee, wine-e ke nngwe ya dijalo tse di jalwang.

Dilo dingwe tse di botlhokwa tse o di tlhokang go ka itshimololela tshingwana ka tsaya nna lefelo le le siameng go ka dira.

Go lemiwa ga rooibos-e go thusa ka go boloka tikologo ya temo, .

O tshwanetse go itse mafelo a a siameng go ka jala rooibos-o gape o tshwanetse go itse maemo a tlotla ya bosa, dipeo tsa rooibos.

Dinonofo tsa rooibos-e ka tswa e le di thibela dikoko, ebile gape ga e.

Rooibos-e ka dirisetswa go apaya mabele, gape e ka dirisetswa mo ditirelong, jalo.

Merogo e dirisiwa ka ditsela tse diša mo dilong tse di nang.

Ke ne ke ka reka merogo e tshwana le di-beetroot-e, khabetšhe, le digwete, aiye, tamati, le lephutsi, ka gonne ke merogo, e e itsegeng thata, go apewa ka letsatsi la mosupologo, e beng re e bitsa, seven colours kgotsa mebala e mesupa ya dijo.

Kgolo ya thekenoloji, ena le seabe se segolo mo temothuong, le mo kgwebong ya maungo e fetola tsela e batho ba lemang.

kgolo ya thekenoloji e ama temothuo .

Maungo a tokafatsa, masole a mmele, a tiisa marapo, ebile a babalesegile thata, mo mmeleng wa motho o o seng mo boitekanelong, ebile gape a ka tsenngwa mo dijong, tse di nang le dikotla, ka go kgabetlhelelwa, kgotsa go apewa, kgotsa gone go omisiwa, ebe morago ba tsenye mo dijong tse di nang le dikotla.

Maungo a na le seabe mo go rekiseng, teng kwa ntle, ko mafatsheng a kwa ntle, gape a na le seabe mo go .

Merogo e ka tswa itiisa mmele, ka gonne, e na le dijo tse di naleng dikotla, mme merogo e ka tsenngwa mo dijong ka go kgabetlhelelwa, le go e omisa, o bo e tsenyang mo dijong, le go e apaya, o bo o e tsenya mo dijong tse di na leng dikotla, gape morago o ka gadika merogo, o ka gadika merogo o e tsenya mo dijong tse di nang le dikotla.